Abantu abahlala ezidolophini ndingathi umntu rhoqo kumele azibone ukuba uziphilisa njani, aze neendlela zokuba uphila njani. Uya emsebenzini uyophanda loo nto uyenzayo, loo nto leyo ke ayifani nasemakhaya. Emakhaya ababaninzanga abantu abasebenzayo kodwa ke banazo iindlela zabo zokuziphilisa, kuyaphiswana ngokutya, kuyalinywa yonke loo nto. Ngoko ke, umntu oselokishini ozizamelayo, umntu ophandayo akazufana nomntu osemakhaya ozipholeleyo owaziyo ukuba ufumana umbona emasimini kabani ucela ispinatshi kwigadi kabani.

Andikaze ndive ngemitshato elungiselelweyo. Ndike ndava ngemitshato elungiselelweyo kodwa ke ayinaziphumo ezintle, akukho nto entle endike ndayiva ngazo. Nokuba ke apha ekugqibeleni niye nahlalisane kakuhle notata navana, kodwa ekuqaleni akukho nto intle ngomtshato olungiselelweyo kangangoko eyakudala imanyukunyezi into esiziva koogogo bethu.

Umahluko phakathi kokuhlala elokishini kukuba uhlala elokishini akukho duru. Ukuhlala edolophini kufanele ubhatale yonke into. Ubhatala amanzi, ubhatale umbane, ubhatala ukuba kuthuthwe udothi ngumasipala. Ubhatalela ukuba kuhanjisiwe uthuvi, ubhatalela yonke into, yonke into akukho nto intle ngokuhlala edolophini, hayi.

Kubalulekile ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu ngoba yonke into oyidingayo ikhona apha egadini. Eyona nto ungafane uyithenge yiswekile netyiwa. Ngoba ukutya kwesiNtu akudingi izinto ezininzi ukuze ukupheke.

Ingamnandi loo nto. Loo nto ithetha ukuba nolwimi lesiXhosa lingatsho liphuhliseke kwezinye izinto ezifana neteknoloji, ezifana ne-construction, ezifana, andazi. Into endiyitshoyo kukuba ngaphezu kokuba isiXhosa sisazi ukuba lilwimi, isiXhosa lingangabikho lulwimi xa kufundwa ngezinto zebhayoloji ufike ukuba i-terminology ayiphuhlisekanga ngolo hlobo. Konke, ukufundisa kwiiyunivesithi ngolwimi lwesiXhosa loo nto leyo ingathetha ukuba ulwimi lwethu lungaze luphuhliseke kangangoko liphuhlisekile ngoku.

Ukuba umzali ngumntu ozaziyo zombini iilwimi akho mqobo ungavela apho, ngoba umntana xa esesikolweni uzawusithetha eso siNgesi sakhe, ube nento yomxelela umntanakho ukuba ngeli xesha ungena apha kwam kuthethwa isiXhosa. Lo mbuzo lona ndiyawubona apho uvela khona, uvela kwezaa zinto zokuba umzali unomntana, bangamaXhosa kodwa umntana uthetha isiNgesi kwaye akalwazi ulwimi lwasekhaya. Yinto eyekwe ngumzali leyo.

Andiyazi into ingathethwa ngoba ke ngoku emakhaya kunomSotho, kunomTswana, kunomZulu. Ngoba ke abantu bayaza abazofuna imisebenzi basebenze ezikolweni, basebenzi phi naphi naphi. Andiyazi yeyona nto ingenziwa ngoba ke isiXhosa isiXhosa esisulungekileyo siyafundiswa esikolweni. Ukuba umntu uthetha ntoni emva koko asinoyazi ukuba ingalungiswa njani. Kodwa ke isiXhosa esisulungekileyo sisafumaneka emakhaya kooCentane naphi naphi, sisafumaneka.